Ii-video games zinomtsalane kakhulu kulutsha ngoko ke kufuneka wena ungumzali ubeke ixesha okanye imiqathango yokudlala ii-video games loo nto ke iyokwenza ixesha abantwana abalichitha bedlala ii-video games balazi and bakwazi ukulithobela. Loo nto iyokubanceda bangabi ngamakhoboka e-video games bahlale beyonwabela ngamaxesha onke.

Urhulumente uye wathatha umdlalo wombhoxo neqakamba wawuswa kwiindawo ezingaphuhlanga, wawufike wawuphuhlisa khona ngawo ezi ndawo. Kuye kwavela abadlali abantsundu, bebala, baveza italente labo, loo nto ke iye yenza ukuba babekhona abantu bebala nabantsundu abadlala le midlalo. Ngoko ke urhulumente waphinda wenza umthetho obizwa zii-quotas ukubandakanya abantu bebala nabantsundu ukuba banikwe ithuba lokuba bathathe inxaxheba ekudlaleni umdlalo wombhoxo neqakamba. Loo nto ke iye yadontsa umdla ebantwini bebala nabantsundu babakhona abadlali abadlala iqakamba nombhoxo.

UMzantsi Afrika ibililizwe elingaphuhlanga ncam ngonyaka ka-nineteen ninety-five. Kgoku ke mayiphumelela itumente yombhoxo ezo ndaba zange zithsabalale zigcwale uMzantsi Afrika ngokupheleleyo, so uluntu oluninzi lalungayazi loo nto. Kodwa ke aba bebeyazi bawubhiyozela bayibhiyozela kakhulu le mpumelelo babambisana, bavuyisana neqela lesizwe. Nangona ke ekubeni umdlali wayekhona webala wayemnye, loo nto ke yabalwa as impumelelo eMzantsi Afrika.

Ukudlala imidlalo kwi-intanethi ibonisa imidlalo, ibonisa inkqubela ebantwaneni ukuthatha izigqibo ngokukhawulezileyo. Kodwa ke iye ishiye bona bengakwazi ukuzivocavoca okanye okanye ukusebenzisa imizimba yabo, badlale le midlalo babonise izakhono zabo. Iye loo nto ishiye italente labo lingasetyenziswanga. Ifuna sikwazi singabazali sibakhuthaze uba bayidlale kwi-intanethi baphinde bayidlale le midlalo ngokubonakalayo eluntwini.

Ukuba ngumphembeleli kumakhasi onxibelelwano sihlobo sam yinto yexeshana , ungakwazi ukuyenza nokuba ungumfundi. Loo nto ndingamcebisa ukuba ahambe aye eyunivesithi aphinde akwazi ke ukulandela isakhono sakhe afuna ukuba , akwazi ukulandela iphupha elo alifunayo ukuba ngumphembeleli. Kodwa ukuba ngumphembeleli kumakhasi onxibelelwano iyakwazi ukuba yinto yexeshana kodwa makephethe izifundo zakhe wazenza wazigqiba, akekho umntu ongakwazi ukuyithatha loo nto kuye. Njengokuba ngumphembeleli kumakhasi onxibelelwano kuba iyakwazi ukuphela kwamsinyane loo nto.

Esikolweni sam kukho ibala lomdlalo womnyazi kubekho ibala lomdlalo webhola. Eli bala lomdlalo webhola liye likwazi ukudlala kunye nomdlalo wombhoxo kuyo. Kube khona ibala leqakamba.

Umdlali endimthanda kakhulu kumdlalo wombhoxo nguMalizole Mapimpi. Lo mdlali ngumdlali onamandla futhi uyakwazi ukubaleka. Italente lakhe kumbhoxo liqhwabisa izandla kuluntu nakubantu jikelele emhlabeni. uMalizole ngumdlali oziphethe kakuhle emdlalweni wombhoxo nangaphandle eluntwini. Ubonisa italente lakhe, nakwifeshini nakumakhasi onxibelelwano ungumphembeleli ngokwefeshini. Yiloo nto ndimenze ndimthande kakhulu futhi uthobekile.